Mihlangano ya mitlangu ya laha kaya, yi nga tirhisa swiendlakalo swa thenisi swa matiko ya misava ku tlakusa ku nghenelela eka thenisi hi vantshwa, leswaku va hlohlotelo vantshwa ku tlanga ntlangu wa thenisi nakona nkoka wo tlanga ntlangu wa thenisi hi wihi, va tlhela va maka ti girawundi leti faneleke ta ntlangu wa thenisi va tisa na switirhisiwa swa ntlangu wa thenisi leswaku vantshwa vo tala va ta nghenelela hi xitalo lava tsakelaka ku tlanga ntlangu wa thenisi hikuva va kona vantshwa va lavaka ku tlanga ntlangu wa thenisi, kambe switirhisiwa a swi kona.

Munhu leswaku va kota ku koka rinoko ra vanhu leswaku va seketela bindzu ra yena eka inthanete, u fanele a vulavula hi bindzu ra yena masiku hinkwawo a ndhudhuzela bindzu ra yena, nakona a kuma vanhu lava nga ta hlohlotela bindzu ra yena hi masiku hinkwawo. Nakona a kuma vanhu lava nga tshama va tirhisa leswi a swi xavisaka ku ri va kota ku n'wi vulavulela leswaku ha hi hakanene bindzu ra yena ri le nawini.

Mhaka ya mitlangu emugangeni yi pfuna leswaku vantshwa vo tala va suka exitarateni kumbe va sivela mhaka yo yiva. Mitlangu emigangeni yi dya nkarhi wa vantshwa hikuva vantshwa va ta va va karhi va ri emitlangwini nakona miehleketo ya vona yi ta va yi nga ri exitarateni yi ta va yi ri karhi yi ri emitlangwini. Nakona vantshwa vo tala va ta tshama va ri karhi va ri emitlangwini hi emitlangwini hi minkarhi hinkwayo a va nga kumi nkarhi wo yiva kumbe va kucetelana ku yiva.

Ku va vantshwa va nghenelela eka mhaka ya mitlangu swi na nkoka hikuva va nge ku va nge kumi nkarhi wo yiva kumbe nkarhi wo dzaha mafole, naswona va ta va nge kumi nkarhi wo kucetelana leswaku va endla vubihi hikuva minkarhi hinkwayo mihleketo ya vona yi ta tshama yi ri emitlangwini. Nakona va nge kumi nkarhi wo vulavula swo tala handle ka mitlangu, hikuva mitlangu wu na mphikizano swinene va ta tshama va ri karhi va phikizana hi xipano kumbe team leyi nga ta wina.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi kote ku endla ntirho wo hungasa lowu hundzukeke bindzu na ntirho wa mina hi nkarhi wun'we, leswaku loko ndzi ri eku tirheni ndzi hambanyisa bindzu na ntirho wa mina. Ndzi nga endla swa ku bindzu ni ri endla hi nkarhi wa mina wo hungasa, kambe ntirho wa mina ni wu endla hi nkarhi wa ntirho hikokwalaho swilo swa mina swi ta famba kahle nakona ndzi ta kota ku hambanyisa ku endla bindzu na ntirho wa mina.

Ntlangu wa mphikizano wa timovha wu dumile eAfrika-Dzonga, wu dumile ina wu dumile swinene eAfrika-Dzonga. Wu dumile etindhawini leti nga ri ku matikoxikaya, loko ndzi ku leti nga ri ku ematikoxikaya ndzi vula leswaku leti nga evupela bya dyambu leti nga etindhawini to fana na le maJoni kambe ematikoxikaya a ti dumanga.

Ku antswisa swikili swa mina eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete, ndzi nga endla leswaku ndzi hamba ndzi practice-a hi minkarhi hinkwayo, nakona ndzi vona lava tlangekeke eka nkarhi lowu hundzeke leswaku a va tlangisa ku yini, ndzi dyondza matlangelo ya vona. Nakona ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi dyondza hi minkarhi hinkwayo hikokwalaho ndzi nga antswisa swikili swa mina eka mitlangu.

Ndzi hleketa leswaku va na vanhu, nakona va tlharihile swinene hikuva a hi munhu na un'wana na un'wana a nga ta va na vutlhari byobyalebyo, hikuva va ta vuyeriwa eka ku endleni ka swirhapa. Va nga byala swa miroho kumbe matsavu man'wana na man'wana va hetelela va swi xavisa hikokwalaho va ta endla mali.

ku practice-a nakona ndzi endla leswaku ndzi va na vutivi na ntokoto eka ntirho wowalowo, nakona ni tirha hi ku tiyimisela ku rhanga emahlweni.

Ku engetela nchumu wun'wana evuton'wini bya mina, i ku kota ku tlanga ntlangu wa Rugby hikokwalaho a ku ri norho wa mina loko ndzi kula a ku ri norho wa mina ku tlangela xipano lexikulu xa South Africa.

Ku tlanga ka swipanu leswikulu swa Netball erivaleni ra mitlangu lerikulu ra South Africa, hi ri tanani, tanani hi xitalo n'wana u ta va a n'wa hi tsheve. Mathikithi mi nga ma kuma eShoprite eComputicket tanani, tanani hi xitalo a hi hlanganeni kona.

Ndzi heta awara ta mune i nkarhi lowu ni kumaka nkarhi wa kahle wo endla swihungasi bya mina na swin'wana na swin'wana leswi swi rhandziwaka hi mina. Hikokwalaho tiawara ta mune ti lunghile eka mina nakona ni kota ku endla swilo leswi faneleke kumbe swihungasi swa mina hi nkarhi wowalowo.

E-e a ndzi ta tiva nkarhi wa ku tirha ntirho wa mina, kumbe ndzi ti nyika nkarhi wa ku nkarhi lowu i ku ti tsakisa ka mina. Nkarhi lowu i ku endla swilo swilo swa ntirho wa mina lowu ni wu rhandzaka, kumbe ku ti tsakisa swi lava u ti nyika nkarhi wa swona u nga tshami u ri karhi u swi endla hikuva swi ta tolovela.

Ina ndzi pfumelelana na swona, talenta yi vonaka kwala emitlangwini ya le xikolweni hikuva vana vo tala va va va karhi va tlanga, wa swivona leswaku i n'wana wihi a kotaku ntlangu wihi, i n'wana wihi a tsandzekaka ntlangu wihi. Hikokwalaho talenta yo tala vana vo tala kumbe vanhu vo tala va yi kuma eswikolweni hikuva exikolweni ku na mitlangu yo hambanahambana.

Ku na Tennis, Tennis yi dume hileswaku yi na mintlhontlho yo tala naswona yi na ti-tournament to tala. Ku ku na Football kumbe Basketball naswona na yona yi dumile leswaku yi na mintlhontlho yo tala, nakona yi na ti-trophy to tala yi tlangiwa ematikweni ya India na Australia.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona a yi endliwa hi vakokwana lava khale, lava a va tiva lava lava a va humaka kona, kambe lava sweswi a va ha swi endli hikuva mindyangu leyo tala yi tshovekile, nakona vanhu lava a va lunghisa mindyangu leyi a va ha ri kona vanhu lava khale a va ha ri kona ku lunghisa mindyangu leyi tshovekeke. Nakona masiku lawa hi hanyaka eka wona vanhu va tshembele ka tithelevhixini hikokwalaho a ya ha tolovelekanga.

Lexi nga ta lava ku xi byala i xipinichi hikuva xipinichi i xixevo nakona ni nga kota ku xi xavisa, leswaku ndzi kota ku kuma mali esayitini, nakona a xi hlweli ku kula nakona vanhu hinkwavo va nga ringana emutini. Ndzi nga endla bindzu ra kahle loko ni byali xipinichi.

loko ndzi ri karhi ndzi tlanga kumbe ku dyondza ntirho wa mina wo titsakisa, hileswaku a ndzi nga tivi leswaku ndzi fanele ndzi endlisa ku yini ku khida, kambe ndzi vuye ndzi kuma munhu wa ku ndzi dyondzisa a nga ni heleli mbilu leswaku ndzi kota ku hlambela hi vukheta loko ni ri endzeni ka mati. Ndzi dyondzile leswaku endzeni ka mati ni fanele ni hlambela hi vukheta nakona hi vutlhari.

Loko ndza ha ri ntsongo a ndzi heta tiawara to fika ntlhanu eka ntirho wa mina wo ku hungasa, kambe sweswi ndza wu tsakela swinene ndzi heta tiawara to hundza khumenhungu eka wona hikuva wa ndzi tsakisa swinene nakona sweswi na swi tiva leswaku ku humelela yini.

Va nga wu kuma eka vatswari kumbe eka vamuganga kumbe eka vatiko kumbe eka swirho leswikulu swa tiko ku nga va tihosi na van'wani na van'wani lava ka swiyimo leswi swa le henhla etikweni rorolero kumbe mathicara lava va va dyondzisaka kumbe vafundhisi etikweni na vatswari, va nga hlohlotelo kumbe ku seketela vana va vona eka mitlangu leyi va yi tlangaka leswaku va kuma ntlhontlho.